Iidyunivesithi ezifana neUniversity of South Africa zancedisana kakhulu nabafundi ngexesha abafundi bekufuneke bafunde ngeefowuni zabo ngexesha leCOVID-nineteen lockdown. Benza ungenelelo iidyunivesithi zokuthi zisaplaye abafundi bonke beyunivesithi with idatha. Inguloo mfundi befumana u-thirty gig ngenyanga ukwenzela ukhawulelana neemeko ezohlukileyo zabantu ezibangela omnye nomnye umfundi angangabinayo imali ye-intanethi, imali yedatha ukuze akwazi uqhubekeka nezifundo zakhe efowunini ngeli xesha kuvaliwe abantu bangakwazi ukuya badibane nootishala.

Ndafumaniseka ukuba uyakwazi ufumana idatha eninzi ngamaxabiso aphantsi xa ungene kwiephu ye-mobile service yakho. Umzekelo njengokuba ndisebenzisa uVodacom, xa ndingene kwiephu yabo uVodapay ndiye ndifumane izipeshali mihla nemihla. Apho ufike ufumane idatha eninzi ngamaxabiso aphantsi.

Kuyakwazi ukuba luncedo ukuthetha ne-el chat box xa uzama ucela uncedo kwiinkampani ethile kodwa kwelinye icala iyakwazi ukuba ungancedeki ngoba ufumaniseka ukuba xa ubuza eminye imibuzo i-el chat bhoksi ayikhange ilungiselelwe ukuba ingayiphendula loo mibuzo. Kufuneke ke ngoku udibane nomntu ungabe uthetha ne-el chat box.

Xa usebenzisa iWi-Fi yasimahla kwindawo kawonkewonke kumele uqinisekise ukuba usebenzisa i-VPN, i-virtual private network, apho ukhusela iinkcukacha zakho ozifaka kuloo nto uzawube ukuyisebenzisela yona iWi-Fi leyo kawonkewonke ukwenzele kungabi nabani na okwazi ubona iinkcukacha zakho. Ii-hackers zihleli zisebenza kwiiWi-Fi networks ezikawonkewonke ukwenzele bazofumana iinkcukacha ezibalulekileyo zabantu.

Kubalulekile ube nayo idatha eselfowunini yakho nangona unayo iWi-Fi endlini ngoba kungenzeka ungafumana i-imeyili engxamisekileyo, ebalulekileyo emalunga nomsebenzi apho funeke uphendule ngokukhawuleza ube ungenayo idatha. Ulinde xa ubuyela endlini, xa ufika endlini ufike sekudlule ixesha elide babe abo bantu bomsebenzi sebedlulele komnye umntu olandelayo ngenxa yokungaphenduli kwakho kwangexesha.

Xa iinkampani ezininzi zifumana izikhalazo kwabantu malunga nendlela abasebenza ngayo u-el chat box banokwenza amalungiselelo xa bebona ukuba ezinye iingxaki akakwazi ukuzisombulula u-el chat box. Basenokwenza ke ngoku amalungiselelo okuthi umntu xa edinga uncedo bakwazi ukuthi akhethe ukuba le ngxaki ifanele na u-el chat box okanye le ngxaki ifanele ukuba athethe nomntu ozawukwazi umnceda.

Xana kusibakele uyakwazi ubangela ukuba i-intanethi icothe. Xana kukho umoya omkhulu naxana kukho imvula neendudumo ziyakwazi ezo nto ukuphazamisa i-intanethi.

Njengomzali onabantwana abahleli nje bakwi-intanethi inguloo uzivalele egumbini lakhe ujongene nefowuni yakhe, ungenza imithetho yokuba xa kusendlini ifowuni umntu uyiphatha ngexesha elithile. Xa evela esikolweni angayisebenzisa ukuncedisana nomsebenzi wesikolo funeka ewenze ekhayeni. Ukugqiba kwakhe lo msebenzi wesikolo ukwazi ukuthi xa kufuneka kutyiwe, kudityanwe kungabikho mntu ophethe ifowuni esandleni xa kufuneka kutyiwe isidlo sangokuhlwa kuhlaliwa ke njengefemeli kuncokolwa ngosuku lomntu. Ibangela loo nto leyo abantwana bakwazi ukuncokola, bakwazi ukuthi ubomi bengabuchithe bonke bejongene ne-intanethi ne-social media.